Izinselelo eziba khona phakathi kwabendabuko kamoya nabezenkolelo ukuthi kuye kungaphethi kahle ingxoxo abasuke beyiqalile emayelana namasiko, kanjalo nezinkolo. Kangangokuba kuye kuze kudingeke ukuthi kube khona ozokwehlela ngezansi, amyeke omunye okanye kungaphazanyiswana kungakhulunywa nje sanhlobo ngenkolo okanye ngezamasiko, ukuze abantu bezokwazi ukuhlalisana. Iye ingaphethi kahle indaba yamasiko kanye nezenkolo, ingxoxo nje ephakathi kwabo iye ingaphethi kahle.

Amasiko amabili engiwakhethayo elokwaluka lapho okhona abafanyana abancane behanjiswa entabeni beyosikwa iphambili lobuntu babo, bese kuthi isiko lesibili isiko lapho khona abafanyana befundiswa ukushaya induku ukuze bebe ngamaqhawe. La masiko-ke athi awahluke womabili leli elinye ukuze kuthiwe uyindoda kufanele usikwe lenyama ephambili ebuntwini bakho, bese kuthi lelinye ukuze kuthiwa uyindoda kumele uqeqeshwe uze ukwazi ukushaya induku ukuze kuzobizwa kuthiwa uliqhawe elizokwazi ukuvikela umphakathi, livikele abesifazane livikele abantwana.

Ukuthi basifundise izinto okumele sizazi njenganokuthi uma ngabe kushoniwe, sesiyazi ukuthi kunegumbi elilodwa okumele liqoqwe lingabi nazo iy'mpahla bese lindlalwa umantrasi, lindlalwe necansi lapho kuzobekwa khona izimpahla zaloyo odlulile emhlabeni. Futhi bayasifundisa nokuthi kukhanyiswa amakhandlela, basifundise nokuthi kuye kufike abantu belethe imikhuleko, basifundise nje nangokuthi yini eyenziwayo ngalesi sikhathi okusuke kusalindelwe ukuthi kuzofihlwa nini. Njenganokuthi utshwala bugaywa kanjani, amahewu aphekwa kanjani kuningi abasifundisa khona uma ngabe kuyilesi sikhathi esinzima kangaka umndeni osuke ubhekene nawo naso.

Lokhu kokuthi babekelwe abafana njengengxenye yokushintshela ekubeni ngabesifazane, abanye babo iye ibalimaze kakhulu uma ngabe isikhathi sesidlulile, uma ngabe kusakusha kuye kubukeke kungathi kuyinto enhle futhi kuyinto emnandi. Koda uma ngabe kwenzeka sekudlule iminyaka elishumi bekuyo lento yomendo iye ibe isibaphatha kabuhlungu ngoba basuke bengazange baye eyikhungweni zemfundo ephakeme ukuyoqedela izifundo zabo. Lokho kubenza babe ney'nhliziyo ezibuhlungu, bangakwazi nokuhlala kahle behlale bekucabanga, becabanga ukuthi ukube bakhetha isikole kunokukhetha umendo ngabe akukho nje, nalapho sebethola khona ukuhlukumezeka emzini abasuke beganele kuyo.